Fa motho a ile kwa bankeng a ile go kopa madi, o tshwanetse go tsamaya le ba bangwe. Go netefatsa gore madi ao ga a dirise ke principal maybe, or-e ke mang. Atleast ga ba le bararo, or ba bane e bontsha bosupo ba nnete, gore motho yo ga ile go tseya madi a o a diriseditse ditiro tsa gagwe, o dirisetsa sekolo.

Dikarata di farologana, lebenkele le nngwe le nngwe le na le karata ya yone le mmala wa yone.

Di ama histori ka gore fa o sa duele madi a sekoloto se o se tsereng o ka seke wa kgona go adima ko gongwe gape kgotsa o ka seke wa kgona go bula karata gape e nngwe ya dikoloto, ya go tshwana le e e sa tshwaneng le yona e o e be o e butse. So ka moo o tshwanetse o patele dikoloto tsa gago, o phele o le up to date, o kgone go bula tse dingwe.

O tshwanetse o tlise ID book ya gago, o tlise le gore o dira ko kae, dinomoro tsa tsa kwa o dirang ko teng. Gore ba kgone go rectify-a gore ka nnete ke wena na. Gore ko o dirang, fa o simolola o se patele, ba kgona go founela kwa o dirang ko teng, ba ba bolelela gore o na le sekoloto, mme le tla bona gore ba bolela gore ba tla duelana jang.

Go botlhokwa gore o itse gore melao ya kwa o butseng dikoloto ko teng e reng, di-terms and conditions tsa bone ke eng. Ka gonne ga o tlo saena kwa mafelelong ba o botsise gore o a dumela na if maybe, o tsere bolao or o tsere eng ko shop-ong, and then wa palelwa ke go patela. Ga batla batlo go rwala dilo tsa bona, o a saena o a dumela gore fa o sa patale ba tla tseya dilo tsa bone.

Ke akanya gore kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho. Ka gore batho ba tsenya mo dilong tse e leng gore ko mafelelong, ba sala le mathata a go tshwariwa. Mathata a gore ba sale le dikoloto di le ngata, so ke akanya gore batho ba tshwanetse go rutiwa ka go itse gore tšhelete, o tshwanetse motho a e dirise sentle jang. And then a e diriseditse mabaka a a rileng, e seng gore motho a o tsaya ditšhelete, like go tshwana le motho wa go tsaya tšhelete a gamble-a, a tshameka dilo and then a lose-a madi. Like batho ba tshwanetse ba kry-e thuto ka tšhelete, ba itse gore di-limits tsa bona di jang.

Fa o bula sekoloto wa lebelela gore o qualify-a bokae, so le gore that's why bare batho ba tshwanetse ba tsebe gore ba gola bokae. And then a itse gore mo tšheleteng eo e tlo kgona go duela dikoloto kgotsa yang, and ke mo motho o tlo itseng gore dilo tsa gage, fa ba tsaya tšhelete mo bank-eng go sala bokae.

Dilo tse di borai ka overdraft ke go o sa tlhole o qualify-a go tsaya madi gongwe kapa gongwe, le go tsaya sekoloto gape go ntle le go patela se sengwe.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa bank-a tse di amanang le go dirisa madi a fetang a o a adimileng mo sekolotong. Re ka dira ka go check-a pele gore motho o kolota bokae, and then o patela jang, like kgwedi le kgwedi o duela jang.

Di amega e le tota ka gonne di-bank-a di goga madi mo go rena, a e leng gore ke fa like maybe motho a go tsena masome a mabedi ka fa bank-eng, fa o ya wa ntsha o kry-a gore e setse e tsere madi a a itseng. So o kry-e le gore like ga o le motho, ga o kgone go fullfil-a dilo tse o be o nyaka go dira ka yona tšhelete yona eo. Ga o ya o e tsaya o e tsaya e fokotsegile, aowa di-bank-a di a re bolaya.

Fa o dirisa bank-a e e rileng o tshwanetse gore fa o ntsha madi o ntshe mo go yone. O seka wa ya mo go e nngwe, like maybe if o dirisa Absa o sa ya go ntsha madi kwa Standard Bank jalo-jalo. O tshwanetse o ntshe madi gona mo Absa.

Fa o ya kwa mafatsheng a mangwe o tshwanetse go ntsha madi ka fa. Ka fa o leng ka fa teng, fa o fitlha ko di-boader-reng gantsi go na le mo e leng gore o change-a madi a le o a change-etsa kwa, let's say maybe o ya Botswana. Fa o ya Botswana, otshwanetse ga o fitlha kwa boarder-reng, ga o fetsa go tshela boarder-ra, o ya fale o ya go change-a madi a le o a dira di-Pula gore o kgona go a dirisa kwa Botswana.